nokho, awa nokho sisengakahlangabezani nomtjhayeli weteksi orhamulileko begodu angikhumbuli ngizwa umuntu wendaweni yangekhaya athi ukhe watjhayelelwa mtjhayeli orhamulileko.

ngeteksini godu asiminyani, siba babantu abamatjhumi nahlanu kwaphela ngeteksini. Ukuminyana godu akukho.

Iye khona kungabadosa abantu abatjhayeli beenkoloyi kobanyana basebenzise iimbhesi lokha nabaya emsebenzini. Kungombana bazokubalisisa iintengo zokukhwela kwebhesi bahlanganise neentengo zalokha zokuthenga amafutha wekoloyi. Bazokubona ukuthi bangonga khulu lokha nabangakhwela ibhesi ukuya emsebenzini.

Okukhulu okungenziwa miphakathi ukusiza ngokuthuthukisa iinkhwelo zakwa-Bolt. Kulokha nabangapha iinkhwelo zakwa-Bolt isekelo elikhulu ngombana kuziinkhwelo zangendaweni yangekhabo.

Abantu bengubo bahlunguphazwa ngeendlela ezihlukahlukeneko eenkhweleni ze-Uber nofana ze-Bolt, kuya ngokuthi umuntu loyo usuke amhlukumeza yena unqopheni engqondwenakhe. Abanye bayanyukubezwa, abanye bayabulawa.

Abakhweli abarhola umndende kungabasiza khulu, lokho kungabasiza bonyana bayonge imali, bayisebenzise eemfanelweni zabo neendingweni zabo zepilo. Bangarhelebheka khulu khulu khulu abantu abarhola umndende.

Ibhesi kufuze ibe nendlela yazo lapho kukhamba khona zodwa ngombana nabangathi ayaqalisisa ibhesi neenkoloyi ezinye ezikhamba endleleni zakhiwe ngokuhlukana begodu ibhesi ikhamba buthaka ukudlula ezinye iinkoloyi.

Iye, kufanele babafune abomazisi kubakhweli beenteksi esikhathini sanje ngombana kunabantu abasenarheni lena ababuya eendaweni eenarheni zangaphandle bafike la ngokungemthetho abanamaphepha alungileko.

Iye khona mina ngibona kukhambisana nobujamo bomnotho umphakathi engikibo kungombana iintengo zeembaseli sezikhuphukile nazo.

Abatjhayeli bama-Uber nofana bama-Bolt bafuna bonyana umbuso ubasekele nabo, kube nemalisekelo ebanikela yona begodu kube neendlela ezinye ebasekela ngazo ukuze bakwazi ukuthola iinzuzo begodu bakwazi ukukhula, bathuthuke nabo.

Awa, i-Uber nofana i-Bolt iyawavula amathuba womsebenzi kodwana iwavula kancani ngombana iintjhayelo ezinje ezifana nabo-Uber nabo-Bolt zifuna umuntu onekoloyi namkha umuntu oneenkoloyi azokwazi ukuqatjha abanye abantu.

Umthetho engathanda bona ibekelwe abatjhayeli bamathraga athutha ipahla endleleni i-N one, kumthetho wokuthi batjhayele ngesineke begodu bangarhabi lokha nabatjhayelako, bahloniphe imithetho yendlela begodu bahloniphe nabanye abatjhayeli.

Awa, ngendlela i-Bolt ne-Uber sele kuneengemegeme ezinengi ngakhona, angiboni kobanyana abantu abadala kuphephile kobanyana bakhambe nge-Uber nange-Bolt. Sekuziingemegeme ezinengi ezivelileko nge-Uber ne-Bolt ezivelele abantu abanengi so ayikakathembeki.

Khona kuqakathekile bonyana abantu bakhambe nge-Uber namkha nge-Bolt ngombana kuziinthuthi lezi ezikuthatha esangweni langekhenu, likusa kwenye isango la uyakhona. Akusikukuthi bonyana mele uhlike endleleni, usaya endaweni leyo, udlule eendaweni ezingakaphephi. Yona iphephile, uyakghona ukukubeka eendaweni la uyakhona, emnyango wakhona.

Angiyiboni kuyimali elungileko ngombanyana njenganje ukudlula ku-toll gate sekukhuphukile, akusafani nalokha. Amathraga la sele abhadela imali edlula ezinye iinthuthi ezikhamba endleleni.

Ukwehlisa iintengo yeembaseli kusiza khulu, imali leya yamathikithi namkha iintengo leyo yamathikithi kuba ngiyo ethenga iimbaseli. Intengo ephasi yeembaseli kutjhukuthi intengo ephasi yamathikithi.

Abatjhayeli abakhamba ngeenkoloyi zabo bongeleka isikhathi begodu bayafika ngesikhathi esifaneleko lapha baya khona. Bayakwazi nokuthi bathathe iindlela abazifunako, bakhamba babodwa, akufani nalokha kobanyana mele umotjhe isikhathi ulinde isithuthi somphakathi kobanyana sizale nikwazi ukukhamba, isikhathi siyamotjheka lapho.

Bangakhalinywa ngokuthi banikezwe i-fine, le izobenza kobanyana bakhiphe isincephezelisonyana, imalinyana yokuncancabeza, yokuthi bakhweze bakhweze abakhweli ngokudluleleko namkha bajamiswe kancani ivekenyana eyodwa ukuthi bangasakhwezi, bazakufunda lapho.

Kufanele abogogo nabomkhulu benzelwe amakaradana wabo wokukhwela ibhesi, kube ngewabo babodwa begodu ngapho bafake imali yabo epheleleko ezobenza ukuthi bakwazi ukuya lapha baya khona, ukuya nokubuya. Benzelwe amakarada angafani nabanye abantu abangasibo abogogo namkha abomkhulu.

I-Uber efanele kukhwela babantu yi-Uber namkha yikoloyi esebujameni ebuphezulu, obunesithunzi begodu nomtjhayeli wakhona kube mtjhayeli othembekako, onesineke, okwazi ukuthintana nabakhweli.

Imithetjhwana ekufanele ilandelwe batjhayeli beembhesi ezikhamba endleleni ede, kumthetho wokuthi kufanele bahloniphe imithetho yendlela begodu bakhambe begodu bakhambe ngezinga elilodwa, bangaloko batjhentjhatjhentjha namkha batjhugulula i-speed bakhambe msinya. Kufanele bakhambe bakhambe kabuthaka begodu bangakhwezi abakhweli endlela eyeqileko.

Okuhlukumezako lokha ukhamba ngebhesi malanga ukuya emsebenzini, ukubambezeleka. Iimbhesi zifika sekudlule isikhathi, ngemva kwesikhathi, okwenza bona umuntu afike sele sekulada khulu emsebenzini. Ukugcwala kwabantu, ngamalanga iimbhesi zivame ukuzala abantu, kwenza bona umuntu angakhululeki nokuphithizela okuba khona namkha ukutlhayelwa yindawo yokuhlala. Ukuphepha, esikhathini esinengi lokha ekuseni namkha lokha sele kulada khulu kungabangela ukuthi umuntu ahlaselwe khulukazi emastetjhinini weembhesi ezingakaphephi.

Okumbi khulu ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri kukuthi iindlela zakhona azikakalingani, zimagombeegombe. Ibhesi iyokhamba iyaphasi naphezulu iyaphasi naphezulu iyaphasi naphezulu ingakhambi kuhle ngokutjhelela, izoloku ingena ngemgodini, iphuma ngemgodini, ingena ngemgodini, iphuma ngemgodini.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zizodwa edorobheni, kunciphisa ukubambezeleka. Iimbhesi angekhe zikhambe zivinjwa mazinekhambo nezinye iinthuthi. Ukuthembeka kwekhambo, abantu bayakwazi ukuthemba, ukuthembela eembhesini ngombana bayazi ukuthi bazokufika ngesikhathi ekungiso. Kukhuthaza ukusebenzisa iinthuthi zomphakathi, abantu bazokwazi nemiphakathi izokwazi ukuthi isebenzise iinthuthi zemiphakathi namkha amabhesi ukuze bakhambe ngawo mihla namalanga begodu ukwenzela iimbhesi umzila wazo zizodwa edorobheni kwehlisa isiminyaminya nokudungeka kwemvelo ukudungeka kommoya.

Lokha nawukhamba ibanga elide ngebhesi, kunehlelo elenziweko ukuthi ibanga enilikhambileko elinye nelinye kuba nala nijama khona, nikwazi ukuzikhulula, emastetjhinini wama-petrol niyakwazi ukujama khona, nikwazi ukuya endlini ezincani niyozikhulula, niyokusela amanzi, niyokuthenga nento eya ngethunjini.

Intengo yeembaseli namafutha ngiyo ebangela kobanyana imali yokukhwela iimbhesi zikhuphuke ngombana iimbhesi lezi zisebenzisa zona iimbaseli lezi namafutha lawa, ukuze zikhambe endleleni.

Abantu abanengi babalekela iinkoloyi zomphakathi ngombana kwesinye isikhathi ziyazala, kungabi nokukhululeka, kungabi nendawo yokuhlala namkha iinkoloyi lezi zomphakathi zikhamba ngesikhathi. Asithi nangabe ufuna ukuya ukuba nekhambo elide, kufanele ulinde ikoloyi leyo yomphakathi ukuthi izale ukuze wena uzokwazi ukukhamba uye la ufuna ukuya khona namkha ukhamba ibanga lelo elide kodwana iinkoloyi ezizijameleko uyakghona ukukhamba ngesikhathi ofuna ukukhamba ngaso angekhe ulinde litho.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu begodu kumbi amahlelo wokukhamba namkha wamavakatjho womndeni kungombana iqhubekisa iindleko eziphezulu. Iindleko nazikhuphukako zeembaseli, kubiza khulu ukukhamba ngekoloyi begodu intengo yeembaseli eziphakemeko zinciphisa amathuba wokuvakatjha, abantu abanengi bayekela ukuhlela ukuvakatjha ngoba iinkoloyi zizokufuna iimbaseli khulu lokha nangabe ikhambo kungelebanga elide.

Kungabangela ukuthi abatjhayeli beenkoloyi barhabele ukuyokuthenga iimbaseli ngaphambi kokuthi iintengo zeembaseli ezitjha zithome ukusebenza ukuze bonge imali. Ukungakhululeki kweemali, abanye abatjhayeli bangathola ukuthi abanayo imali eyaneleko yokuyokuthenga iimbaseli ngaphambi kokukhuphuka kwentengo okwenza kubenzima ukuthi basebenzise iinkoloyi zabo malanga woke, ukuphazamiseka kwamanye amahlelo.

Iye, kulungile ukuthi urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana urhulumende uzokwazi ukuvikela abathengi kubantu abathengisako kubantu abathengisa iimbaseli ngombana abantu abathengisa iimbaseli bazokwenza kobana kubenzima ukukhuphukisa iintengo ngendlela engakafaneli. Urhulumende usiza ngokugcina iinzinzo lemakethe, ukulawula intengo kurhelebha ekukhandeleni ukwehluka kwentengo, ukwenyuka kwentengo malanga namalanga okungabangela ukutshwenyeka kwabathengi, ukulawula umthelela kwezomnotho. Iimbaseli kuyinto esetjenziswa kizo zoke iingaba zomnotho, ukulawula, ukungalingani komphakathi.

Ukutjhuguluka kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi, kuthinta kabuhlungu khulu abakhweli beembhesi ngombana thina sazi ukuthi ibhesi kuba ngiyo iintengo zakhona eziba phasi khulu ukudlula amatekisi. Ukukhuphuka kwentengo kusithinta khulu ngombana njenganje sekuyomele sithenge ithikithi ngenani eliphezulu, kanti lokha thina besazi ukuthi ithikithi namkha ibhesi intengo yakhona iphasi, ayifani nezinye iinkhwelo zomphakathi namkha iinthuthi zomphakathi. Njenganje kufuze sithenge ithikithi ngentengo ephezulu.

Iye, lokha intengo yeembaseli nayehlako nentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa ngombanyana intengo yeembaseli, nentengo yamathikithi ziyakhambelana, njengesibonelo nangabe intengo yeembaseli ikhuphukile bese kuthi iinkampani namkha intengo yamathikithi yona ingakakhuphuki ibe phasi. Iinkampani namkha iinkhampani zeenthuthi zomphakathi angeke zikghona ukuthenga iimbaseli, ngombana imali abayitholi, inzuzo abayitholi njengokuthi intengo yamathikithi iphasi kodwana lokha kuthi intengo yamathikithi ikhambelana neentengo yeembaseli kuyasebenzisana lokho. Intengo yeembaseli mayehlako nentengo yamathikithi iyehla kuyakhambiselana kuyaberegisana.

Kubalimaza khulu abasebenzi bemakhwitjhini lokha nakukhutjhulwa intengo yeembaseli. Kutjhukuthi neentengo yethikithi izokukhutjhulwa, namkha neentengo zabo zeenthuthi zomphakathi zizokukhutjhulwa. Njengoba sele kukhutjhulwe iintengo zeembaseli kubalimaza khulu, okutjho ukuthi sele kufanele baberegise imali enengi yoke ukuthenga amathikithi. Namkha yokukhwela iinthuthi zomphakathi lokha nabaya emsebenzini. Lokhu kubalimaza khulukhulu khulukhulu ngombana abakghoni nokulawula iintengo zeembaseli. Akufani nalokha bababuza ukuthi ningakghona yiphi imali yokuthenga amathikithi, nayikhuphuka sele babona ngabo ukuthi seyikhuphukile.

Zinengi, inengi namkha zinengi iinkambiso ezingenziwa lokha ezingalandelwa lokha nakukhutjhulwa intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi. Kungathi lokha umbuso namkha iinkampani zeembaseli nazikhuphula intengo lezi zikhulumisane nabakhweli beembhesi, namkha nabakhweli beenthuthi zomphakathi. Babuze ukuthi imali esizoyikhuphula le ningayikghona na. Bakhulumisane ukuthi ngiyiphi imali ebangayikghona bona abakhweli laba beenthuthi zomphakathi. Begodu bangatholi sele bamangele nababona iinthuthi namkha iintengo zeembaseli sele zikhuphukile.

Mina bengithi lokha into engaqalwa lokha nakukhuphulwa intengo yokukhwela iimbhesi ngaphambi kokuthi zikhutjhulwe. Kufuze baqale kobanyana abakhweli laba abakhwela iimbhesi barhola malini. Yimalini abayenzako ngenyanga, ukuze bakwazi ukukhwela iinthuthi lezi zomphakathi. Kufuze baqale izinto ezinjalo. Baqale abantu abakhwela iimbhesi ukuthi bababantu banjani. Babantu abasebenza imisebenzi enjani. Ukuze bakwazi ukukhuphula imali ezobasebenzela nabo, ayi imali ezobalimaza nabo ngezinye iindlela.

Iye, ngiyacabanga ukuthi urhulumende kufanele angenelele, lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula halo nazikhuphula iintengo zeembaseli ezibhadelwa bakhweli. Iye, urhulumende mele angene phakathi kweenkhamphani zeembhesi nabakhweli azokwazi ukuthi iinkampani zeembesi nabakhweli bathola isivumelwano ebebavumela ngaso. Ukuthi intengo zizokukhuphuka njani namkha lokha nasele bathatha isiqunto. Kufuze bathathe isiqunto esizokusekela abakhweli siphinde sisekele iinkhamphani zeembhesi. Urhulumende ukungenelela ukwenzela ukuthi kunokuzwana nokuthembana phakathi kweenkhamphani zeembhesi nabakhweli. Urhulumende kungenelela ukuvikela bobabili.